Ke ne ke batla ho tseba hore, ke metjha e feng e ke lokelang hore ke e latele, ha ke batla ho eketsa di-beneficiary tsa ka. Le hona hore, life cover e, e kgona hore ke kgona hore ke kenye di-beneficiary tsa kae ka hara yona. E ne, di-beneficiary tsa ka. Tlametse e be motho a dilemo o qala dilemong tse kae ho fihlela dilemong tse kae?

Ha o batla ntlo, dibanka di hana. O lokela ho batla thuso ho Flips kapa NHFC. Ba na le mekgwa e bonolo, ya fana ka ho feta ya dibanka.

Banka e ya hlahloba hore na ebe o ya sebetsa na. Ho na le dintho tseo o di patalang na. Le teng ha o di patala, o di patala ho ya ka nako eo o jwetsitse hore o patale ka tsona na. Kapa o nka nako na ho di patala na.

Ho kadima tjhelete ho bo mashonisa, ho kotsi. Hobane molao ha o tshireletse. Mme le tswalo ya bona e phahame haholo. Hape ho baleya bo mashonisa, hao thuse ka niks. Ha ke soka ke kadima tjhelete ho bo mashonisa. Mme empa neng, ho motho a ka dulang ho kadima tjhelete ho mashonisa nkare ho yena, o seke wa kadima tjhelete ho bona hobane tswala ya bona e hodimo haholo. Ho betere hore o mpe o ye di bankeng, hobane banka ha o se kgone ho patala, o etsetsa monyetla wa hore o ka patala jwang. Hape o ka qala ho boloka tjhelete, kgwedi le kgwedi. Hore ha o hloka tjhelete, o seke wa ithola o ile ho bo mashonisa empa neng, o kgone hore o sebedise tjhelete yane o ileng wa e boloka.

Retirement unity, ke moralo wa polokelo ya tjhelete. O thusang ho boloka tjhelete bakeng sa phomolo ya moshelella. E tla o sebeletsa e le mohlodi wa ditshebeletso ha se o ya phomolong. Molemo wa yona ke hore, eo bokella tjhelete bakeng sa bokamoso. Le hore o seke wa tshwenyeha, ha o se o ya phomolong. E o theolela le, e o theolela le lekgetho.

Credit score. Ke palo e bontshang boemo ba tshepo ya hao, ho lefella dikoloto tsa hao. E lekanyetsa ho latela ka moo o lefang dikoloto tsa hao ka nako. Le hore na o na le boitlamo bo bokae ba mokitlane.

Ha ke ne ke bula account ya ka. Ho no ya bankeng. Ho no hole bonolo haholo hobane, ba ile ba ba mpatla bukana ya ka ya boitsebiso. Ba ile ba mpatla lengolo la ka la bodulo, moo ke dulang teng. Mme ba ile ba nka le senepe. Ho bontsha hore account e bulwang ke ya mang, ho ile ha ba bonolo. Ke ile ka hlalosetsa hore account ya bankeng e sebetsa jwang. Le card ya teng e sebetsa jwang. Ke kenya tjhelete Jwang, ke ntsha tjhelete e jwang. Ke reka ka karete ena jwang, dishopong.

Ke ikutlwa ke sa thaba haholo. Mme ke tlo ya bankeng, ka ka hare. Ke batle motho wa banka ya nhlalosetsa hore ke hobaneng ha ke kentse tjhelete. E re tjhelete ya ka ha eyo.